Owu, kaloku ezemidlalo yinto apha eyawuhlale ibamanye abantu. Bekudlalwa iNedbank ngoku ngoku kudlala iChiefs nePirates. Owu abantu baphinde babonisa ukuthandana kwabo, indlela abathandana ngayo. Ezemidlalo andikhathalelanga nokuba ingazeziphi na, ziyabamanya abantu kuba kaloku okokuqala bazawufuna uyobuka, uyobukela ezi zipoti.

Hayi, kaloku u-social media okokuqala kuxhomekeka ukubana laa influencer u-influencer malunga nantoni na. Okwesibini, kuxhomekeke ukubana abazali aba umntwana wabo bamenza uba ajonge ntoni na emalunga nabantu beze-social media okungaba abainfluwensayo. Okwesithathu, kuxhomekeke ukubana bamvumela uba ajonge ntoni umntwana kula makhasi. So, ndingayitsho.

Mna umdlalo endiwuthanda kakhulu apha ku-social media ngulaa mdlalo we-podcast kuba kaloku i-podcast ndiyakwazi ubana ndimamele ngelixa ndisenza izinto zam apha ekhayeni. Loo nto ayixeli ubana ke ayinayo i-video, inayo i-video kodwa kunobana ndihlale ndijonge into ndiyakwazi ubana ndimamele kuphela.

Kowu ulutsha luzimisele kakhulu, ingxaki nje iba yile yoba uRhulumente akazisi nto. Kufumanise uba abantwana bayadlala ibhola kodwa ke ngoku abanazixhobo. Abanayo ikiti, abanayo ibhola, abanayo kwa indawo le yokudlala kwaloo bhola. Kule indawo endihlala kuyo mna abantwana bayafuna udlala kodwa kulaa ndawo abadlala kuyo abanazi-change room. Kulaa ndawo abadlala kuyo akunazinto .

Kowu, inzima ke le kuba kaloku oyena mntu bebalwa njengoyena mntu ubalaseleyo phaa ku-bowlers ibinguye uRabada. Kodwa kuthe nje ezintsukwini ezidlulileyo ezimbalwa sava naku ke sixelelwa intobana hayi kaloku uKagiso Rabada kuthethwa into yoba ke ngoku iziyobisi but ke ngoku asiyazi sizawuva uba izawuhamba njani. Kodwa nguyena mntu ubalaseleyo phaa kwi-bowler.

Hayi, kaloku kufanele uba abe nabahlobo kuba kaloku phaa ebholeni bayadibana, badlale phayana iyaphela into engangeawa nesqingatha bekunye phayana betreyina kunye. So, ayindiphathi kakubi intobana ebe nabahlobo phayana kuba kaloku beza kubathatha phi, abahlobo beza kubagqibela esikolweni. Apha ekuhlaleni umntwana uyangena ulungiselela iindaba zakhe zee-homeworks wenza .

Hayi, kaloku bantwana bam, le midlalo nani ningamantombazana ningayidlala kuba kaloku akho mdlalo okuthiwa hayi ubani akanako ukuwudlala. Qhubekekani njengokuba nisenza nidlala laa soccer sizawubanazo nezinye iitimu apha esikolweni ubana kaloku sibe nabo nabadlala ikhrikhethi, sibe nabo nabadlala i-rugby. Yenza kakuhle kakhulu i-soccer yethu yamantombazana apha esikolweni niyayazi loo nto. Qhubekekani ke, bantwana bam, nidlale.

Iimbaleki kaloku zezona zibalaseleyo apha kwiimedali ezegolide.

Kowu, hayi kaloku abantwana bethu ngamanye amaxesha umntwana xa elilolo isuke ingathethi ubana ufuna abantu abazawuba secaleni kwakhe. Omnye usuba kwalapha endlini kukhona izinto abalaseleyo kuzo, iinto ezifana nokuzoba. Kodwa ke xana kuba kaloku xa kungaba kuthi kanti ulilolo kuba ingekho enye into ayenzayo apha endlwini, lula kaloku loo nto kuba le nto iqala phaa esikolweni.

Hayi, kaloku nyana ibingenamsebenzi eyobana kaloku ningawini. Xa udlala awudlaleli ukuba uwine kodwa udlalela ubana ubalasele kulo mdlalo uwudlalayo. Ngelaa xesha nidlale anawina iyabonisa ke ngoku loo nto ubana nizawuhlala phantsi nibuyele nijonge ke ngoku into yobana yintoni le eyenze ukubana singawini kweli tyeli.

Kowu kaloku ezemidlalo yeyona nto imanya izizwe kuba kaloku xa kudlalwayo uzawufumanisa ubana njengoba ii-province ziyi-nine kuzawudlalwa apha kweli phondo lethu. Xa iwinile ke ngoku loo timu iyakwazi ubana iyodlala kwelinye iphondo. Nasezikolweni kuba lula ubana abantwana kaloku bakwazi uba badibane nabakwamanye amaphondo. Kwalapha ekuhlaleni bayakwazi uba badibane nabakwezinye izikolo kwezinye iidolophu.